Ndakhe ndafowunelwa emsebenzini ukuba mandikhawulezise ndisayine iimpepha ndabe ngelo xesha ndiaplayile. Kwafuneke ndizithumele ngeimeyili ndabe ndingenayo idatha kunyanzeleke ndingene nakwii-link. Ndazama ubaleka ndiyokhangela indawo eneWi-Fi ndaze ndakonektha. Loo Wi-Fi ke ndayifumana e-mall ndaze ndakonektha ndahlala phaya ndicofacofa ndizama ii-applications zalo msebenzi. Ekugqibeleni ndakwazi ukuyithumela ngaloo Wi-Fi ye-fifteen minutes baze babuyela kum besithi bafumene iimpepha zam ezi bezifuna. Ndawufumana ke umsebenzi wokuba ndizoqala ukuphela kwenyanga.

Ukuba ndingafumana idatha yasimahla kangangenyanga ingandinceda kakhulu loo nto kuba ingandinceda ndikhangele amathuba omsebenzi a-online. Ingandinceda nasekuthumeleni ii-imeyili ukukhangela amathuba omsebenzi. Ingandinceda nokuba ndizame ukuqhagamshelana nabantu endibaziyo kuqala kwii-platform ezifana nooWhatsApp nooTwitter ndiqhagamshelane nabantu abanokundinceda ekufumaneni umsebenzi. Ingandinceda ndibukele neendaba ndibukele izinto ezenzekayo around mna eMzantsi Afrika nezopolitiko nezinto ezifana neendaba, ndihlale ndinolwazi oluphambili.

I think kungangcono umntu asebenzise amajelo afana nee-social media ukupapasha ukubhengeza ngeshishini lokubhaka kuba yiyo into esetyenziswa ngabantu abanintsi kweli xesha langoku. Angasebenzisa noFacebook azofumana i-audience yabantu erayithi nabantu abakufutshane naye nabantu ukwenza lula ufikeleleke naye ngokuthumela iimeseyiji ezi-direct ezifana ne-DM okanye enze iipowusta ashiye inombolo yakhe yomntu ofuna ukubhakelwa isonka ukuze kube lula uqhagamshelana naye.

Bantwana bam, i-social media ningayisebenzisa kwiinto ezibalulekileyo ezifana nokuqhagamshelana nam nabanye namalungu efemeli kodwa ningathethi nabantu eningabaziyo kwi-social media abazo nilahlekisa. Kuba kweli lizwe esiphila kulo likhohlakele so ndiyacebisa ningathethi nabantu eningabaziyo. Ningenzi izinto ezingalunganga kwi-social media ezonifakisa ekuthetheni. Ningenzi izinto ezingavumelekanga ezizokunichaphazela ezinonichaphazela kakubi emehlweni abantu. Ningabhulishi abantu kwi-social media kuba loo nto iye ibuye kakubi and ayilunganga.

Zibalulekile kakhulu kuba ezinye zazo ziyafundisa ezinye zisixelela ngezinto eziqhubekayo phakathi kwethu kweli xesha siphila kulo. Ezinye zezokonwabisa njee abantu ukuhambisa ixesha kodwa ke ezinye ziyafundisa. Zifundisa nendlela yokuziphatha nenkathalo nokukhathalela abanye abantu, siye sifunde nezinto ezintle ezenziwa ngabanye abantu. Sifunde nangeendaba ezenzekayo, izinto ezenzekayo ngelo xesha ezithrendayo mhlawumbi ngelo xesha lithize. Ziyanceda kakhulu kuba kweli xesha langoku wonke umntu uyastrima ufuna udlulisa umyalezo wakhe.